Ke tseba namunu e le yona e rekiswang mose, ke bona hore namunu e rekiswe mose ho sena bothata hobane ke bona e le ntho e ntle hobane dinaha tsena tsohle, rea berekisana rea thusana jwale ha ba se na tsona ka mane, ke bona ho ntso ho lokile hore rona re ba rekisetse tsona, ke bona e le ntho e ntle, ke bona e se na bothata.

Mahe ao a mangata a ke nang le ona ke tlilo ho a rekisa mabenkeleng a maholo, le mabenkeleng a manyane. Hape ke tlilo hira batho, hore ba nke mahe ao, ba rekise mane diseterateng, hore le bone ba kgone ho iketsetsa tjhelete hore ba kgone ho ja ka tlung.

Bo rapolasi ke bona ha ba patale babereki ba bone hantle, ba sebedisa babereki ba bona haholo. Ha ba fetsa ba ba fa tjhelete e nyenyane, ha ba fetsa ha ba ba register-e le UIF jwalo jwalo hore ha ba tswa meberekong, ba kgone ho kreya tjheletenyana ke bona ba etsang hore batho ba eleng hore ba ba sebeletsa, ba thole tjhelete e nyenyane.

Nna nka e kena ka ho latela rapolasi. Ke mo jwetse hore ntho oe etsang ha ya loka ntho oe etsang hape ke tlolo ya molao hore o tshwanetse hore o ngodise batho ba e leng hore ba o sebeletsa polasing UIF hore ha ba tswa mona mosebetsing, ba kgone ho kreya tjheletenyana le ha e se e kae hore ntho oe etsang ke tlolo molao jwale ha ho le jwalo, labour yona e tlo tla ho wena ha o sa lokise nthwena e be e fihla e o faena.

Seaparo sa letlalo ko KZN se rekiswa ka theko e ko tlase hobane KZN e mo naheng ya rona. Batho ba etsang diaparo tseo tsa matlalo ba ka se rekisetse batho ba bang seaparo seo ka theko e ko hodimo ba tshwanetse ba rekise ka theko e ko tlase hobane re dula hohle naheng e le ngwe.

Dijalo tsa ka ha di qala di hola, ke tshwanetse hore ke di sireletse mabapi le letsatsi, ke di kwale ka seili hape ke shebe hore ha ke tshele metsi a mangata ao a e leng hore a tlo lematsa dijalo tsa ka. Ke tshwanetse hore le dijalo tsa ka ke dule ke ntse ke di nosetsa hantle ka mehla.

Lefatshe leo le leng hore le tla buseletswa ke la mofuta o rileng ke hlalose, ka nako yane ya apartheid, ho na le makgowa ao a e leng hore ba nkile lefatshe moo bathong ba bang ba batsho. Jwale kajeko lena, batho bao kapa ba bana ba bona ba tshwanetse hore ba lwanele lefatshe leo la bone le boele ho bona. Ke lona lefatshe le leng hore tshwantse le boele mo bathong.

Nna nka ba eletsa ka hore le hlabula letsatsi le tjhesa haholo jwale ha letsatsi le tjhesa jwalo hore ba sirelletse meroho ya bona, ba tshwanetse hore ba sebeditse diseili hore meroho ya bone e sa tjheswa ke letsatsi hobane ho meroho e tjheswa ke letsatsi ha e keke ya ba ka mokgo e tshwanetse e beng ka teng, jwale ka mehla le mehla hoseng le bosiu ba tshwanetse ho nwesetsa dijalo tsa bona kapa yona meroho eo hore e atlehe haholo.

Motswalle wa ka nna Sontaha ke tlile ho pheha rice, ke tlilo pheha kgoho, ke tlilo pheha le mokopu, ke tlo etsa le salad ya khabetjhe le di kgwete, ke tlo ke tlo pheha dijo tsena ha monate jwang, hobane dijo tsena tse ke di kgethileng, di fana le ka dikotla di monate haholo.

Dumelang mono bankeng, ke ne ke botsa hore banka e ka nkadima bokae hobane ke na le polasi. Jwale ha ho le tje ke ne ke batla ho reka dinku hore ke somile projeke ya ho rekisa dinku, jwale ke ne ke botsa hore banka yona e ka mfa bokae hore ke sumolule projeke ya ka ya dinku ke qale ke di rekisa jwalo jwalo bathong. Dinku tsa ka di be le bana. Jwale ke ne ke hloka hore banka e nkadime tjhelete, jwale ke tla utlwa ho lona hore banka lona le tla kgona ho nkadima bokae.

Dumela rapolasi ke ne ke o eletsa hore ho bohlokwa hore dikgomo tsa hao di hlahlojwe hangwe jareng hobane ha di hlahlojwa jwalo ke motho o e leng hore o hlahlojwa dikgomo. Ho bohlokwa ka bakeng la hore o kgona ho bona ha kgomo ya hao e kula or tsona dikgomo tsa hao di kula, di na le mathata, o kgona le ho jwetsa hore ka hobane dikgomo tsa hao di a kula, or tse ding tsa tsona di a kula. Hore ha ho le tje ho tshwanetse hore ho sebetswe jwang le hona mo jareng, kgomo tsa hao di tshwanetse hore di entiwe le ha e le ha nosi feela jwale hee, ho bohlokwa hore le ha tjhelete e le theko e ko hodimo hore dikgomo tsa hao di hlahlojwe.

Dikgoho batho ba batle ke le hlalosetseng ha le batla ho kena kgwebong ya ho rua dikgoho kapa tsona dipolasi le batla ho ba le tsona tsa hore le ruwe dikgoho. Dikgoho tsena le tshwanela hore le di etsetse matlo ha le fetsa matlo ano le hodisitse dikgoho tseo ka hara ona matlo ao hore di kgone ho hola, di entiwe, di je hantle ha di le jwalo di le di ngata ee, le tla kgona hee! ho di rekisa mose kwana.

Tseo nna ke di tsebang tsa setso ke Rooibos-o le Sela Tea, Rooibos-o le Sela Tea mesebetsi ya teng ke hore ha o di nwa tjena mo hare ha mmele di tisa masole a mmele, di kgona le hore mo hara mmele. Ha ho na le mahloko a fapafapaneng di o thuse, mme tsona di tiye tsona tseo di fana le ka matla mmeleng hore o matlafale, o kgona le hore ho maoto a opa, o hlape maoto ana ka tsona.

Mme nna ke ne ke o eletsa hore hobane o na le polasi e holoholo, o batla le ho e hirisa. Ke ne ke o eletsa hore batho bao ba o ba hirisetsa yona polasi eo ya hao, o etse kontraka le bona hore kgwedi le kgwedi ba tlile hoo lefa bokae for dintho tse ba ka be ba di etsa polasing, ba bang ba ka be ba etsa bo dikgomo, bo dinku jwalo jwalo, ba bang bona ba ka be ba jala meroho. Jwale ho bohlokwa hore o be le konteraka e leng hore e tlile ho sireletsa ka hosane.